Ndikhetha uloliwe kunelori ekuthutheni imithwalo enzima. Noko ka ndiyijonga uloliwe unesipeyisi esikhulu futhi ukhuselekile kunelori. Ilori ingabhukuqa yenzakalise nabanye abantu abaninzi kodwa kuloliwe akuxhaphakanga ukwenzeka okunjalo, futhi nokuphepha kwabantu kukwakhuselekile amaxesha amanintsi.

Uloliwe uyakwazi ukulayisha amalahle, aphinde uloliwe akwazi ukulayisha iikhonteyina ezithwale ukutya okanye ezithwala izinto eziphuma emaphandleni okanye eziya kwiingingqi ngeengingqi.

Ndicinga fanuba urhulumente angenza uncedo kubantu abahlala ematyotyombeni, ukwenzela uba bangasokoli ukufumana iiambulensi okanye zikwazi ukungena iiambulensi kwiindawo abahlala kuzo. Uba urhulumente angenza izitrato ematyotyombeni, futhi amatyotyombe lawo abe neenombolo zezindlu, ndicinga kungalula uba iambulensi ikwazi ukufika ematyotyombeni.

Kukulumkisa udrayiva okanye ukuxelela udrayiva into yokubana ngaba isantya ahamba ngaso noko ndicela asithobe, siyoyikisa. Singangena nasengozini xa iteksi ibaleka olu hlobo okanye aphulukane nolawulo lokulawula iteksi.

Okokuqala, ndingathi kuye, hayi bhuti, andiyazi mna loo nto. Ndibhukisha u-Uber ngoba ndifuna uyokufika endlini ngexesha nangethuba. Andiwuboni umthetho othi apha e-mall azingeni iiteksi ezikaUber okanye azifumaneki.

Licebo elihle kakhulu elo ngoba uzawuphuma ngexesha endlini, aqhube ngokunonophela ukuze angayongena okanye angagaxeleki kwitrafikhi.

kuhambeka kamandi, lula khona ngoba ziindlela ezinetha. Emakhaya kunzima kakhulu, ayikho itha, kuhanjwa kwiindlela zegrabile. Ezinye iindlela ayikho kwaloo grabile, ziindlela nje eziqhumayo, ezinothulu.

Kubalulekile xa ungumqhubi oqhuba ibanga elide endleleni uthathe ikhefu. Kodwa kumele uqaphele ka wenza njalo ngoba nakwezi ndawo kuthiwa kuzo amafutha epetula akusakhuselekanga ncam.

Yho, ndinganako ukudana! Okanye ndawube ndiyazi intoba ngaba ndikhwele ibhasi erongo xa ingazufika kule ndawo ndiya kuyo mna. Ndinganako ukudana okukhulu ngoba kufuneke ndiphinde ndihlawulile kwenye ibhasi endiza kuyikhwela eza kundibeka kule ndawo mna ndiya kuyo.

Bhuti, ndicela wehlise isantya seteksi. Andiyithandi indlela oqhuba okanye obalekisa ngayo iteksi, ingabangela sibe sengozini.

Makhelwane, unoyisebenzisa ibhasi phakathi neveki, ikhuselekile kakhulu. Onke amaxesha usebhasini uziva ukhuselekile. Kodwa funeka uqaphele into enye, ibhasi emveni kuka-eight kusasa, ayehla amaxabiso wayo. Nasemveni kwemini, emveni kuka-four, uba ubethile u-four, ayenyuka amaxabiso ebhasi. Nantso into omawuyiqaphele.

Kukucela kwabanye abantu banditshintshele le mali yam inkulu, itshintsheke ibe yimali encinci ndikwazi ukubhatala eteksini.